Ina, ku yimbisiwa ku hunguta khombo ra mavabyi lama tluletiwaka hi rimbewu ndzi vula leswi kumbe ndzi yima na mhaka leyi hikuva loko munhu wa xinuna u va a nga yanga eku yimbisiweni swi nga endla leswaku a tikuma a tlulete munhu loyi a va ka a karhi a tlela na yena kumbe munhu luya a va ka a karhi a tlela na yena a n'wi tluleta mavabyi hikuva loyi wa n'wanuna i ta va a nga yimbisiwangi xa vumbirhi loko munhu a yimbisiwile kumbe ku yimbisiwa swi endla leswaku mavabyi eka wa xinuna ma nga n'wi khomi hi ndlela ya xiyimo xa le henhla.

Switandzhaku swo tirhisa nayiti yo kunguhata ndyangu nkarhi wo leha hi leswi landzelaka xo sungula loko munhu a tirhisa nayiti yo kunguhata ndyangu nkarhi wo leha swi endla leswaku loko nkarhi wu ya wu karhi wu famba munhu lwiya a tikuma a nga ha swi koti ku kuma vana hikuva u ta va a tirhisile nayiti liya nkarhi wa ku leha, xa vumbirhi swi nga endla leswaku nayiti liya yi tikuma yi kha ri yi vangela loyi wa xinuna mavabyi ya ku hambanahambana hikuva nayiti liya yi ta va yi tele emirini wa loyi wa n'wasati.

Ndzi swi tiva hi ndlela leyi landzelaka xo sungula ndzi ta rhanga ndzi langutisa kumbe ndzi lavisisa leswaku mavabyi lama ma nga ndzi khoma i mavabyi lama lavaka emurhi wa xintu kumbe murhi wa manguva lama xana, xa vumbirhi ndzi ta cheka leswaku mavabyi lama nga ndzi khoma ku na mavabyi man'wanyana ya ku fana na HIV and AIDS kumbe vuvabyi bya chukele mavabyi ya ku fana na na lama ya lava emirhi ya manguva lawa kambe mavabyi ya ku fana na righoni ma lava e murhi wa xintu leswaku munhu a kota ku a laphiwa a kota ku hola kambe mavabyi ya ku fana HIV and AIDS na bya chukele byi lava murhi ku ri munhu a kota ku hanya nkarhi wo leha.

Leswi endlaka leswaku vantshwa va hina va hatla va biha emirini malembe ma nga si pfumela hi leswi landzelaka, xo sungula hileswaku vantshwa va hina a va yingiseli vatswari va vona loko va vulavula na vona, xa vumbirhi hileswaku vantshwa va hina a va tisirheleli loko va endla timhaka ta masangu, xa vunharhu hileswaku vantshwa va hina va tikuma va karhi va etlela na vanhu lavakulu lava va va tekelaka e advantage loko va karhi va twana na vona, xa vumune kumbe xo hetelela hileswaku vantshwa va hina va tikuma va karhi vanwa mabyalwa leswi swi hetelelaka swiendle ku ri va tikuma va endle masangu va nga ti yimiselanga hikuva va va va karhi va dakwile.

Munhu loko a nga si teka exiboho xa ku kunguhata ndyangu i fanekele a rhanga a teka magoza lama landzelaka goza ro sungula hi le ra ku i fanekele a endzela xibedhlele leswaku va ya n'wi chekisisa leswaku miri wa yena wu nga va kahle loko a ta va a karhi a tirhisa nayiti ya ku kunguhata ndyangu, xa vumbirhi hileswaku munhu i fanekele a rhanga a tiva leswaku i lava ku kuma evana endzhaku ka malembe kumbe tin'hweti to karhi hikuva ti nayiti leti ta ku kunguhata ndyangu ta hambana ku na nayiti ya ku tirha hi tin'hweti ku na nayiti ya ku tirha hi malembe vanhu fanekele va rhanga va teka magoza lama.

Hi rin'wana ra masiku ndzi vile ndzi hlaseriwa hi mavabyi ya flue kumbe mukhuhlwani ndzi teka xiboho xo endzela exibedhlele ku ri ndzi ya kuma mirhi wa ku tshungula emukhuhlwani lowu a wu ndzi khomile kambe loko ndzi ta va ndzi fikile exibedhlele ndzi fike ndzi kuma leswaku exibedhlele murhi kumbe mirhi ya mukhuhlwani a yi nga ri kona hikuva vanhu a va fikile ka ha ri nkarhi ku ta teka emirhi kumbe murhi wa mukhuhlwana hikuva hi nkarhi wa xixika vanhu va ku tala hi hlaseriwa hi mukhuhlwana mbilu ya mina yi vile yi vava hikuva a ndzi nga ri na mali yo ya eswitolo ku ya xava murhi wa mukhuhlwana.

Swi na nkoka ku tirhisa kumbe ku hlanganisa vutshunguri bya ndhavuko na vutshunguri byin'wana hikuva vutshunguri lebyi loko byi hlanganile byi endla leswaku munhu loyi a va ka a karhi a hlaseriwile hi mavabyi yo karhi a tikuma a karhi a hola hi hi nkarhi lowutsongo swi nga khataleki leswaku mavabyi lama i mavabyi ya njhani hikuva mavabyi yan'wana loko u tikuma u karhi u tirhisa murhi wun'we u nga tirhisi mimirhi ya ku hambanahambana swi nga endla leswaku mavabyi ya lama ku ri ma hola swi teka nkarhi kambe loko u karhi u tirhisa vutshunguri bya ku hambanahambana swi ta endla leswaku munhu kumbe wena u hatlisa u hola.

Swikolo swi nga dyondzisa swichudeni na mindyangu hi ku yelana exikarhi ka swakudya na matirhelo ya dyondzo hi ndlela leyi landzelaka xo sungula swikolo swi fanekele swi dyondzisa swichudeni na mindyangu hi k uva swi ri swa nkoka ku ri swakudya swi va kona exikolweni hikuva van'wanyana va swichudeni va tikuma va sukile emakaya ka vona ni mixo va nga dyanga nchumu na loko va tlhela va tlhelela emakaya ya vona va nga fiki va kuma swakudya kambe loko eswikolweni swakudya swi karhi swi ri kona nhlayo ya vana yi ya ehenhla na kona swikolo swi nga dyondzisa vana na mindyangu leswaku va tikuma na vona va karhi va tibyalela swakudya swa vona exikolweni.

Mfumo u nga endla leswi landzelaka leswaku laha tikweni vanhu va kota ku kuma vukorhokeri lebyi hi ku ringanela xo sungula va fanekele va endla tikhampani ematikweni hinkwawo va tlhela va dyondzisa vanhu eku timela ndzilo leswi swi ta endla leswaku na loko ku ri na ndhawu leyi yi hlaseriwaka hi ndzilo vanhu va ku timela ndzilo va va va karhi va ri kusuhi hikuva loko vo va kule swi loko va fika swi ta endla leswaku va nga fiki vatirha nchumu kumbe va timela swilo leswi swi ta va swi karhi swi tshwile khale.

Hi ku vona ka mina swi antswa loko vadyuhari byi hlayisiwa endhawini yo hlawuleka laha vatirhi lava leteriweke va nga ta va hlayisa kona hikuva ekaya swi nga endla leswaku vanhu va vadyuhari va tikuma va karhi va xaniseka hikuva mikarhi yin'wani vanhu lava va nga ta va va karhi va va langutile va ta va va kha ri na vona va karhi va endla swa vona kambe loko va ri eka tindhawu leti endleriweke vona swi ta endla leswaku loko ku ri na xin'wanyana lexi va xi lavaka va kombela kumbe va vita munhu loyi a ta va a kha ri a va tlhogomerile.

Hi nga n'wi kombisa rirhandzu no n'wi seketela hi ndlela leyi landzelaka, xo sungula swi ta lava ku ri hi va hi ri kona hi mikarhi hinkwayo loko a va a karhi a hi lava, xa vumbirhi ku ta lava hina hi famba hi lavana na mimirhi leyi nga ta kota ku n'wi pfuna leswaku mavabyi kumbe vuvabyi lebyi byi nga ta va byi n'wi khomile byi kota ku hunguteka emirini wa yena, xa vunharhu hileswaku hi fanekele hi nga n'wi heleli mbilu hi tshama hi ri na yena hi mikarhi hinkwayo hi n'wi hlohlotelo leswaku hi rin'wana ra masiku u ta hola a tlhela a va munhu a fana na hina.

E-e, ndzi nge pfuki ndzi ntshuke ndzi anakanya ku vona tin'anga ta ndhavuko leswaku ndzi ta kuma vutshunguri hikuva vuvabyi bya ku tala lebyi byi hlaselaka eka nkarhi wa sweswi a swa or a bya ha lavi tin'anga ta ndhavuko byi lava emimirhi ya manguva lawa na kona tin'anga ta ndhavuko ta masiku lama a ta ha endli leswi tin'anga ta khale a ti endlisa swona kumbe matirhelo ya vona ya hambanile hikuva lava va sweswi va tsutsumisa ngopfu mali kambe lavaya va khale a ku ri vona lava a va tirha a va tiva mimirhi leyi a yi ta tshungula munhu a tlhela a vuyelela eka vu yena.

Leswi swi nga ndzi endla ndzi titwa kahle hikuva loko ndzi va ndzi tshamile ekaya ndzi kha ri ndzi dyuharile swi nga endla leswaku vana va mina va nga ndzi nyiki nseketelo lowu mina ndzi va ka or lowu ndzi nga ta va ndzi karhi ndzi wu lava kambe loko ndzi ri ekaya ra vadyuhari swi ta endla ku ri vanhu lava va nga thoriwa ku ri va hi langutisa va va na mina hi mikarhi hinkwayo na loko ku ri vusiku na loko ku ri na nhlekani kambe loko ndzi ri kaya swi nga endleka vana va mina va ndzi helela mbilu va nga vi na mina hi mikarhi hinkwayo kumbe hi mikarhi leyi ndzi va ka ndzi karhi ndzi va lava hi yona kambe loko ndzi ri ekaya ra vadyuhari hambiloko ndzo va pfuxa matakuxa va tata va ta ndzi vutisa ku ri va nga ndzi pfuna ha yini xana?

Tindhawu leti talaka ku khumbeka ngopfu hi ndzilo hi nguva ya ximumu hi leti landzelaka, hi le ndhawini leyi ku va ku kha ku byariwile swimilani ku ku nga va ku karhi ku ri mavele kumbe swimilana leswi n'wanyana swa ku hambanahambana ndhawu ya vu two, ku nga va ku kha ri ku ri etintshaveni na kona xivangelo xa kona lexi vangaka ndzilo lowu hikuva ku va ku karhi ku hisa swinene na kona swin'wanyana hileswaku ku va ku karhi ku ba matilo leswi endlaka leswaku ndzilo wu tikuma wu karhi wu teke ndhawu.

Ina ku yirisiwa ka migingiriko etikweni hi nkarhi wa COVID-19 swi hungutile ku hangalasiwa ka xitsongwatsongwana lexi hi ndlela leyi landzelaka vanhu va ku tala lava a va fanekele va khomiwile hi xitsongwatsongwana lexi a va khomiwanga hi xona hikuva migingiriko ya laha tikweni a yimisiwile leswi swi nga endla leswaku vutomi bya vanhu va ku tala byi va evuhlayisekelweni hikuva van'wanyana va vanhu lava a va ta laha tikweni a va ri na xona xitsongwatsongwana lexi leswi a swi ta endla leswaku xi hangalaka hi ndlela ya xiyimo xa le henhle kumbe hi xihatla.

Yi vangiwa hikuva van'wanyana va nga ri eku tirheni leswi endlaka leswaku va va na nkarhi wa ku tala wa ku tshama emabyalweni va hundzuka swi swilovekelo nakona xa vumbirhi swi endla hileswaku loko va ku ri na ku lwa na varandzani va vona leswi endlaka leswaku va tikuma va karhi va ya emabyalweni va ri na ku tshemba leswaku byalwa byi ta hunguta swilo leswi va nga na swona emiehleketweni ya vona na le timbilwini ta vona hikuva vanhu va ku tala va tshemba leswaku loko va va va nwile byalwa byi hunguta switirese leswi va va ka naswona hi minkarhi hinkwayo.

Vukorhokeri lebyi katsekaka eka nhlayiso lowu simekiweke ekaya hi lebyi landzelaka hileswaku loko munhu a karhi a kurile a kuma rirhandzu na nseketelo eka vanhu lava a tshamaka na vona kumbe munhu loyi a vabyaka a nga na vuvabyi bya ku fana na HIV and AIDS a kuma nseketelo na rirhandzu eka varhandziwa va yena kumbe eka murhandziwa kumbe vana va yena lexi xi ta endla leswaku munhu a ti amukela kumbe a amukela leswaku vuvabyi lebyi byi nga n'wu khoma a nga hanya na byona.

E-e COVID-19 yi nga ka yi nga dlayiwi hi ku hlamba mavoko hi mati ntsena hikuva xitsongwatsongwana lexi xi lava ku ri na mati na xisibi laha kumbe lexi xi nga ta kota ku dlaya xitsongwatsongwana ku ri xi nga koti ku tlulela eka van'wanyana hikuva loko munhu o hlamba hi mati ntsena swi nga endla leswaku a veka vutomi bya vanhu lava a tshamaka na vona enghozini hikuva xitsongwatsongwana lexi xi nga kota ku va tlulela hi xihatla hikuva xi ta va xi karhi xa ha hanya emavokweni ya yena kambe loko o hlamba hi mati ya ku hisa kumbe ya ku titimela na xisibi swi nga pfuna.

Xo sungula ndzi rhandza ku ku pfuxela khensani tanihiloko ndzi ri Social Worker ndzi lava ku vulavurisana na wena eka xiyimo lexi u nga hlangana na xona mina eka ntirho lowu ndzi nga le ka wona wa vu Social Worker ndza tibuma hi wona kumbe hi mina hikuva a wu wa masungulo wa ku va ndzi vulavurisana na yena hi swa mayelana na ku va munhu a hlaseriwile hi xitsongwatsongwana xa HIV xo sungula lexi ndzi nga ta ku tsundzuxa xona hi lexaku u fanekele u amukela u tlhela u ya exibedhlele ku ya teka maphilisi ku ri u ta kota ku hanya vutomi bya wena ku ya emahlweni.

Tindlela leti va nga ti tirhisaka hi leti landzelaka xo sungula va nga ha tirhisa PrEP xa vumbirhi va nga ha tirhisa condom laha va nga ta tisirhelela hi yona loko a ku ri mina a ndzi ta hlawula tona hikuva loko hi ta va hi karhi hi endla timhaka ta masangu hi minkarhi hinkwayo a hi ta va hi karhi hi tirhisa condom laha a hi ta kota ku tisirhelela leswaku xitsongwatsongwana xi nga koti ku tlulela un'wanyana wa hina nakona PrEP na yona yi sivela swona swa ku fana naswona swa ku va xitsongwatsongwana xi nga tluleli murhandziwa un'wanyana eka hina.

Ndzi rhandza ku khensa ku nyikiwa nkarhi wa ku vulavula na ku dyondzisa hi family planning lexi xi nga ta pfuna vana va hina xo sungula vana va hina va fanekele va twisisa leswaku timhaka ta ndyangu ti na nkoka loko munhu a rhanga a heta xikolo a nga jaheleli kumbe ku tsutsumisa timhaka ta ndyangu a ha ri ntsongo xa vumbirhi vana va hina va fanekele va dyondza leswaku timhaka ta masangu ti lava vutihlamuleri nakona swi lava hi minkarhi hinkwayo ku ri na ku tisirhelela hikuva mavabyi ma tele eka minkarhi ya masiku lawa.

Xiyimo xa swibedhlele na titliliniki emakaya swi nga antswisiwa hi ndlela leyi landzelaka mfumo wu fanekele ku kuma ndhawu laha ematikoxikaya ku nga pfuleka na laha ku nga na vanhu ha vunyingi ku ri va ta kota ku aka swibedhlele na titliliniki leswaku vaakatiko va ta kota ku pfuneka ekusuhi hikuva leswi loko ku nga ri na swibedhlele na titliliniki vaakatiko va sogola hi ndlela ya xiyimo xa le henhle hikuva va fanekele va famba tiawara na ndlela ya ku leha ku ri va ta kota ku kuma titliliniki na swibedhlele etindhawini ta le kule.

Ndzi nga n'wi nyika xitsundzuxo lexi landzelaka, xo sungula ndzi nga n'wi byela leswaku swi fanerile leswaku a landzelela switsundzuxo na milawu hinkwayo leyi a nga nyikiwa yona hi mayelana na ku tirhisa e xitshuri hinkwaswo, kumbe leswi swi nga ta hunguta ntshikelelo wa mianakanyo ya yena. Leswi ku nga mirhi yo hunguta ntshikelelo wa mianakanyo. Hikuva leswi swi ta endla leswaku miehleketo ya yena yi nga tshikeleleki leswi nga ta endla leswaku a tikuma a karhi a hanya kahle loko nkarhi wu karhi wu famba wu ya emahlweni.

Mintlhontlho ya kona hi leyi landzelaka ntlhontlho wo sungula, hileswaku eka ti-system ta nhlayiso wa rihanyo ta le makaya hileswaku a ku na vanhu va ku enela ku tirha ntirho wa tisisiteme ta nhlayiso wa rihanyo ta le makaya. Ngopfungopfu vanhu va ku tala va tikuma va karhi va tirhela emadorobeni hikuva emadorobeni hi kona laha va kotaka ku hola mali ya ku tala. Xa vumbirhi hileswaku swa endleka leswaku mimirhi leyi vanhu va va ka va karhi va yi lava hi nkarhi wolowo eka tisisiteme ta ta nhlayiso wa rihanyo ta le makaya, yi va yi nga ri kona.

Nkoka kumbe mbuyelo wa ti-mobile clinics ematikweni lama pfumalaka hi lowu landzelaka. Mbuyelo wa kona hileswaku kumbe nkoka wa kona hi eswaku vanhu lava va pfumalaka titliliniki emakayeni ya vona kumbe ematikweni ya vona va kota ku kuma mpfuneko eka ti-mobile clinics, laha vanhu lava va nga tika emirini va kotaka ku ya exikalwini, van'wanyana lava va hlaseriwaka hi vuvabyi byo hambanahambana va kota ku ya eka tona ti-mobile clinics ku ya u kuma ku pfuneka. Hikuva swa endleka leswaku minkarhi yin'wanyana va va va karhi va ri na ntshikelelo wo karhi kambe va nga ri na titliliniki laha va tshamaka kona, leswi endlaka leswaku vutomi bya vona byi tika.

I swa nkoka leswaku hi ti toloveta ku vulavula hi swa rihanyo ra miehleketo, hikuva leswi swi endla leswaku vanhu van'wanyana va kota ku tiva leswaku loko ku ri kona swin'wanyana leswi swi va tikiselaka kumbe swi tikiselaka rihanyo ra vona ra miehleketo va kota ku tiva leswaku a va wexe eka xiyimo xa vona. Va kota na ku tiva kumbe ku va na ku kuma switsundzuxo eka vanhu lava va tshamaka na vona. Hikuva ku na swin'wanyana swilo swi lava ku ri munhu a kota ku swi vulavula na un'wanyana ku ri swi kota ku antswa emiehleketweni ya munhu un'wanyana. Xa vumbirhi hileswaku loko munhu a vulavula swi endla leswaku a kota ku tiva ku ri hi swihi swa kahle na ku hi swihi swo biha.

EAfrika-Dzonga ku na matshalatshala yo fana na SADEC na ya hashtag KeMoja. Lawa i matshalatshala lama humelelaka ya ku lemukisa hi ta rihanyo ra miehleketo lama ndzi ma tivaka eAfrika-Dzonga. Laha matshalatshala lama ma tiyisisaka na ku kotisisa leswaku vanhu hinkwavo lava va nga na ku tikeriwa emiehleketweni ya vona va kuma ku tshunguleka, va tlhela va kuma na ku seketeriwa hi vona. Hikuva vona va dyondzerile ku tiyisisa na ku seketela vanhu lava va nga na ntshikelelo wa miehleketo.

Ndzi tshama ndzi va na switandzhaku swa ku hlaseriwa hi ku vaveriwa hi makhwiri endzhaku ka ku teka murhi lowu a ndzi tshemba leswaku wu ta horisa switwi leswi a ndzi ri na swona emilengeni ya mina. Kambe switwi a swi zanga swi famba endzhaku ka ku va mina ndzi nwile murhi lowu a ndzi wu tshembile, kambe swi yile swi ya endla leswaku makhwiri ya mina ya ya ya ya vava hi ndlela ya ku hlamarisa. Leyi ya nga hetelela ya endla leswaku ndzi ya exibedhlele ku ya vona dokodela loyi a ta ndzi pfuna eka ku vaveriwa loku a ndzi karhi ndzi hlangana na kona.

Khombo ro tirhisa mirhi yo tlula mpimo eka vavabyi va vuvabyi bya dementia hi leyi landzelaka. Hi leswaku swi nga endla leswaku munhu a tikuma a karhi a ri na nkingha kumbe ku tikeriwa ka ku va mbilu ya yena yi kota ku pompa ngati. Xa vumbirhi hileswaku swi nga tikisela miehleketo ya yena na ku endla leswaku munhu a tikuma a hundzile emisaveni nkarhi wa yena wu nga si fika, hi ku tikuma munhu a tirhise mirhi yo tlula mpimo.

Swikombiso swa kona hi leswi landzelaka. Hi leswaku munhu wa kona u hatlisela ku rivala. Xa vumbirhi hileswaku munhu a nga rivala laha a tshamaka kona kumbe leswi a swi vulavulaka, xikombiso a nga vulavula xilo sweswi kambe loko a heta ku vulavula u n'wi vutisa leswaku a vulavula hi yini a tsandzeka ku hlamusela swilo hinkwaswo leswi a vulavula hi swona. xa vunharhu hileswaku munhu loyi i tshamela ku vulavula a ri one kumbe a ri wexe, leswi swi endlaka leswaku a nga tivi na leswaku i vulavula hi yini hikuva yena n'wini miehleketo ya yena yi va yi nga ri kona.

Vubihi bya kona hi lebyi landzelaka. Xo sungula hileswaku loko va xinuna va nga tsundzuxiwi hi mhaka ya yimbiso, swi nga endla leswaku rihanyo ra vona ri va ekhombyeni. Hikuva va nga tikuma va hlaseriwile hi mavabyi yo hambanahambana lawa ya nga ta tlhela ya xungeta vutomi bya vona kumbe, leswi swi nga ta endla leswaku va tikuma va karhi va vabya vuvabyi lebyi swi nga ta endla leswaku madokodela man'wanyana ya nga koti ku byi tshungula. Kumbe leswi swi nga ta endla leswaku va tikuma va karhi va lahlekeriwa hi mali ya ku tala ku ri va kota ku kuma dokodela leri ri nga ta tshungula vuvabyi lebyi va nga ta va kha va hlangana na byona.

Ina, ndzi vona ku ri mhaka ya kahle leswaku vanhu va le matikoxikaya va va na titliliniki ta le kusuhi, hikuva leswi swi ta endla leswaku rihanyo ra vona na ku pfuneka ka vona ku va ekusuhi. Hikuva vanhu va ku tala va le matikoxikaya va tikuma va karhi va tirhisa mali ya ku tala kusuka ematikoxikaya ku ya laha ku nga na titliliniki ku ku kota ku pfuniwa kumbe ku kuma ku pfuniwa eka titliliniki ta kona. Xa vumbirhi hileswaku loko titliliniki ti ri kona swi ta endla leswaku vanhu va le matikoxikaya va kota ku ya kona ku ya teka mimirhi, lava va nga biha emirini va ta kota ku ya va ya va na madokodela ku tiyisisa leswaku hinkwaswo swa ha famba kahle.